Ukwazi amaphuzu esikweletu uma ufaka isicelo sekhadi lesikweletu. Lokho kubalulekile ngoba uyazi ukuthi ngamaphuzu onawo uzokweleta into engakanani, inani elingakanani. Kubalulekile-ke ukuthi uhlezi wazi ukuthi amaphuzu akho esikweletu mangakanani .

Kubalulekile ukuthi uthole umshwarensi wemoto. Ngoba uma ngabe usengozini yemoto noma usenkingeni, ukuthola usizo eliphuthumayo ngokushesha. Kanti futhi amanani aphansi wemshwalense ahlukile ngemishwalense ngemishwalense.

Akumnandi neze ukulinda noma ukuthatha izinyathelo ukuzilungiselela isikhathi sokulinda, kepha uma uthathe umshwalense womngcwabo kuhle kakhulu lokho. Kanti futhi kuyasiza uma sekufike isikhathi somngcwabo, ngoba sifika ungalindele. Lokho-ke kusiza kakhulu ukuthi uthole izimfanelo nezinto ezizokusiza ukuba umngcwabe kahle othandiweyo wakho.

Ngingayiyeka ngoba ayikho enye into engiyidingayo njengamanje kunokuthi ngithathe isikweletu okungenzeka futhi hlampe sibe yinkinga esikhathini esiphambili noma esizayo. Kodwa isinqumo sabo sihle kakhulu, nokungi-ofarishela ukuthi banginikeze isikweletu semali. Kodwa kubalulekile ukuthi uthathe isikweletu semali uma kukhona into ngempela ngempela oyifisayo ukuyenza noma enesidingo.

Izinzuzo ezihambiselana nozwelo zokuba nomshwalense wokuphila. Kungakunika ukuthula kwengqondo, ukulondeka kwezimali nesivikelo kwabathandekayo. Ngokuba uma wehlelwa yizinto ezingezinhle, i-life insurance iyakusiza ngaso sonke isikhathi ihlezi ikhona eduze kwakho. Ifana ne-life saver, umsizi wakho empilweni yakho, ezikhathini ezinzima uhlezi ukhona.

I-UIF iyasiza uma, iyasiza uma udinga imali ungasasebenzi. Imali osuke uyisebenza vele ethathwayo ezokusiza uma usuke ungasasebenzi usamile emsebenzini noma uphelelwe umsebenzi.

Kungamele uphathe i-ID yakho ipasi lakho nemininingwane eminye ekhona yokukhombisa amarekhodi okuthi kade ukhokha, kanti futhi uhambise khona. Uzihambele wena mathupha ukuze konke uzokusho phambili.

Kudingakala ukuba ube neminyaka ewu eighteen kuya phezulu ukuba ube semsebenzini. Kanti futhi ngokuphemanenti. Kanti futhi kudingeka ukuthi ube nama-credit score amahle akahle. Okunye futhi okudingakalayo, kudingakala ukuthi .

Izinzuzo zabahlinzeki bomshwalense wempilo abahlukene. Yini ebahlukanisayo futhi ababhekana nayo kanjani nezidingo ezahlukene? Ebahlukanisayo ukuthi, umshwalense ayifani, futhi namanani okuthi uthathe leyo mshwalense loyo awafani. Kuya ngezinto ozidingayo uma uthatha umshwalense, nofisa ukuthi ube nazo. Nokuthi inani le mali onayo ongakwazi ukuthi uyikhokhe eyenza ukuthi uthathe leyo nani leyo lo mshwalense. Kanti futhi eminye imishwalense ikunikeza izindlela eziningi zokuthi ukhethe okufisayo ngokuthatha lowo mshwalense.